Dilo tse di sekasekiwang ke yone ke tsona dibanka. Ke dilo tsa go tshwana le gore a na, ko sekolong a na a ba go dumeletse go ba a na ko lapeng le a gona yo eleng gore o a šhoma. Eleng gore masheleng a gage a kabe a feta ke ra yona theo yo tlabe ba e beile ke bona ba banka.

ke dilo tse ntsi tota ke dilo tsa go tshwanela gore a na credit score ya gago e lokile. A na o tla kgona go patela ka morago, a na o tla kgona go patela tsone di-interest tse eleng gore di tla fofa tsone mo karateng. Ke dilo tse ntsi tota tse e leng gore di a lebelelwa gore motho a nne a fetsa yone karata ya sekoloto.

Ke akanya gore histori ya go adima madi, di amana jang le tsela e dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone. Ke nagana di amana ka tsela e e leng gore ga ba histori ya gago ga ya loka go ba a se yona, gobane e be o se patela ona madi. E tlo o ama gobane ba lebelela tsona gore ba tle ba kgone go thusa, ebile ga ba sa ge o tshwanetse gore ba go thuse fa teng tshwantse ba lebelele dilo tsa go tshwana le a na o patela pila, a na o kgona go ka patela sona sekoloto. Gobane ga histori ya gago e se pila gore a gore le wena mo karateng ya bone o tlo ke go ba patela.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse tshwanetseng go thula fa o dira kopo ya karata ya sekoloto e ke yone e le diphoso tsa go sa patele ka nako. Diphoso tsa go tshepisa malatsi a go patela kana karata ya sekoloto mo e leng gore ke tsone tse eleng gore di tla dira gore ba se o dumelele o di dira fa ke tswanetse e tla dirang gore dilo tsa gago di se tsamaye sentle. Ge o batla gore a dilo tsa gago di tsamae sentle o tshwanetse go nna o tshaba gore o patela ka nako dikoloto tsa gao, ebile ga o le ebile ga o na dikoloto tse eleng gore dingata tota mo botshelong ba gago ebile o se tshwanetse o itse gore mošhumo wa le gore o tla kgona go tla go patela tseno dikoloto tsa gago.

Melawana e ke itlhaloganyang ga o dira sona sekoloto. Ke melao ya go tshwana le gore a na o tla kgona go patela karata ya gago ya sekoloto. A na wa ikana gore wena o tla kgona go patela ebile gape ke nagana gore e tla ba yona tsela go ba taba ya gore fa o santse o tshepe gore ge o sa patele go na le sengwe se e leng gore ba tlase tsaya go ba batla go tswalela e le gona go blacklist lona lebitso la gao gore o se ka o a kgonang go kadimisa gape.

Ke akanya gore ga di go dithuto tsa go thusa batho gore ba itse gore ba ka dira tshwetso ya ya batla karata ya sekoloto yang . Batho ba le bantsi ba palelwa ke go patala tsone dikoloto tsa bona. Ba tsaya dikoloto ba sa itse gore a na melao ya kgona ke melao ya mofuta mang. Ke bona go gare mo dithutong tshwanetse go be le mo e leng gore ba ruta baithuti ka tsona taba tsa go dira tsone dikoloto, gore re kgone go tshela gore e santse re itshware jang gore ke tle re kgone go tshela go ba rona go ka adimisa madi.

Dilo tse di tseiwang ke itse a ke banka fa e dumela gore go dirisiwa mokgwa wa go bula sekoloto. Ke dilo tse ntsi tota dilo tsa go tshwanela gore a na wa šhuma a na credit score ya gago e pila. A na ga wa polokelo ithutiwa go a na a o na le tšhelete ya go ka patala sekoloto, ebile ga o kolote felo mo e leng gore ga o patele pila.

???Gantsi wa dikwalo tsa ba go bula sekoloto ke nagana gore, go dirisiwa mokgwa wa go lebelela magato a mantsi thata. O e leng gore ga o tshwanetse go lebelela gore a na motho o a bulang sana sekoloto ke motho o a tshepegala motho yo e leng gore o tla patela pila mo tsheleng gore o na e maikarabelo motho yo e leng gore ga a blacklist-iwa go wena credit score ya gage e dumeletse gore motho o a ka bula tsona dikoloto na.